Okokuqala kufuneke kufundiseke abazali emphakathini bezingane noma bentsha ukuthi ukuhlela umndeni akusikho ukuthi umuntu ngoba eselala noma ngoba esezibandakanya ngokocansi kodwa kuyalekelela ukuthi umuntu uma kwenzeka efikelwa ileyo nkinga noma yileso silingo, angazitholi esenomntwana angamhlelele. Okwesibili, kufaneke kweqiniseke ukuthi zonke izinto zokuhlela umndeni zikhona emtholampilo, njengo-implant, amaphilisi.

Kungafanele kuphunywe imikhankaso, imisebenzi abasebenzi bezempilo bephume imikhankaso beye emphakathini, ukuyobafundisa imiphakathi ngezindlela zokuhlela umndeni nangokubaluleka kwazo nanosizo ezililethayo emphakathini.

Ukulekelelo kumuntu uma impilo yakhe isengozini, njengomuntu osuke ephelelwa umoya, ukucindezelwa kwakhe esifubeni uphampe kathathu, ukulekelela noma ukuhlinzeka ngezinto ezinjengama-bandage-i uma umuntu ezithola eselimele.

Umfundi thizeni wayeselele phansi sakuquleka, ngagijima ngafike ngamubeka izandla ezansi kwesifuba, ngaphusha kathathu ngibala, one, two, three, one, two, three, wabe esephefumula, esebuyela esimeni sempilo yakhe.

Yebo, ngicabanga ukuthi zithola ukusekelwa olwanele ngoba sekukhona nabahlengikazi abaqeqeshelwe ukudila nezimo ezibhekene nabo laba abayizisulu ze-GBV nanokuthi zikhona izindlela esezenziwe ukuba baqeqeshwe abantu abasebenza emtholampilo ukuthi badile kanjani nezimo ezibhekene nezisulu ze-GBV.

Yebo, bakhona onompilo, izindlela abalekelela ngazo ukufika belekelele ngokugeza laba abangasakhoni ukuzihlanza umzimba, bebalethele imishanguzo yabo yanyanga zonke baphinde balekelele ngokubuka isimo sabo sokudla noma sokudla abakudlayo nanokuthi bayakuthola yini ukudla ngaphambi kokuba bephuze imishanguzo.

Indlala iyalilimaza kakhulu ikhono lokufunda lengane ngoba wonke umuntu udinga amavithamini athile emzimbeni ukuze ukwazi umqondo wakhe ukusebenza ngokuphelele. So noma ulambile-ke, kusho ukuthi khona amasotsha akho asuke ephansi nomzimba awube usakwazi ukusebenza ngendlela nengqondo, so kubalulekile ukuthi abantwana belekeleleke ngokuthi bedle ngaphambi kokuba befunde, indlala iyaliqeda nya ikhono lokumntwana noma umntwana akakwazi ukuliveza ikhono lakhe uma kungekho lutho esiswini.

Ngingasebenzisa izinkundla zokuxhumana, ngisebenzisane nemitholampilo ngiphinde futhi ngisebenzisane noMnyango Wezempilo ukulekelela abantu ukuba bengazitholi sebesebenzisa imishanguzo e-wrong noma imikhiqizo engagcine isibeke izimpilo zabo engozini.

Kuthe makushayisana izimoto kuthelawayeka kwavaleka umgwaqo, kwenzeka ezinye izingozi zezimoto ebezilandela ngemuva, kwenza kwaba nesiminyaminya, izimoto zangabe zisakhona ukuhamba nokufinyelela ngesikhathi lapha ebezibheke khona, abalimele begcine bethelelane ngezifo ey'thelelana ngokwegazi.

Zingazuza kakhulu iziguli ngoba lapha umsebenzi womtholampilo noma umhlengikazi angakhoni ukufinyelela khona ngokwesizo, kudinga isintu, engakwazi ukulayela umuntu ukuthi engasizakala kuphi ngokwesintu nalapho umlaphi wesintu angakwazi ukufinyelela khona, angakwazi ukuthumelela iklayenti lakhe emtholampilo noma aliluleke ukuthi lokhu kusuke sekudinga umhlengikazi.

Ubatholela abeluleki bengqondo njalo uma bebuya ezimeni ezinzima zomsebenzi wabo, bebe nabantu abazobaluleka ngokwengqondo, abaqeqeshelwe ukweluleka ngokwengqondo.

Ukulandela imigomo eyayibekiwe iMnyango Wezempilo ngaleso sikhathi, njengokuthi ningabi baningi endaweni eyodwa, u-social distancing kanye nokugcina indawo ohlala kuyo ihlanzekile njalo, ukugeza noma uku-isanithayza kwezandla nawo yonke eminye imigomo eyayibekwe uMnyango Wezempilo ngaleso sikhathi.

Yingoba iminyaka sebeyiphilwe isuke isiminingi kakhulu kanti futhi suke sebengasithola kalula izifo ezinjengo-prostate cancer, so ibaluleke kakhulu kubona.

Kungenziwa ukuthi kube nezinhlelo lapho abantu abasha bakwazi ukukhuluma khona ngobuvulelekile nabahlengikazi ngezifiso zabo nangezimo ababhekana nazo mabesemtholampilo nanokuthi kufundiswe abahlengikazi ukuthi baqondisise ngomsebenzi wabo ukuthi ubaluleke kangakanani emphakathini nokuthi kubaluleke kangakanani ukuthi belekelele abantu ngezidingo zabo zezempilo ngale kokubabheka ukuthi bangobani, baqhamuka kuphi.

Ukuqeqeshwa kosonhlalakahle ukuthi ma behambele imindeni emakhaya noma abantu asebekhulile, bekwazi ukubheka izidingo zabo zempilo bese bebheka ukuthi imali abayitholayo ukuphela kwenyanga ngabe iyakwazi yini ukumelana nezidingo zempilo? Ya, uma kungenjalo, bengenza i-recommendation noma benze incwadi ey'sa-motivation kuMnyango Wezenhlalakahle.